Bendiya kubuyela kugqirha ndibaxelele ukuba iyeza alimiseleyo liphelile okwangoku, kwaye andikwazi ukulifumana kwenye indawo. Ndingamkhuthaza ugqirha ukuba aodole iyeza kwaye andinike into ekhoyo eza kunceda okwangoku ngelixa ndisalinde iyeza endiliodolweyo.

Ewe, izibhedlele namaziko ezempilo anendima ebalulekileyo ekufundiseni abantu ngendlela yokubambelela kunyango lwe-HIV and AIDS. Banikezela ngolwazi malunga nerejimeni yonyango, kubandakanywa nokubaluleka kokuthatha amayeza njengoko kuchaziwe. Kwaye banikezela ngezibonelelo zokunceda izigulana zoyise imiqobo ekubambeleleni kunyango.

Bendinophoxeka kakhulu kubantu basekhaya ngokungawuthatheli ngqalelo ngokwaneleyo lo mcimbi. Ndingaya kunkosikazi kamalume ndimnike inkxaso ayidingayo, ndinike neengcebiso zokuyibika emapoliseni xa kukho imfuneko. Impathogadalala iyinyani kwaye akufunekanga ingahoywa.

Okokuqala bendizocinga ukuba ndifuna ukuba ngugqirha onjani. Emva koko ndingakhetha isibhedlele endingathanda ukusebenza kuso ngokuthanda kwam kunye neemfuno zam. Kufuneka ndibe kwindawo ekhululekileyo apho iingcinga zam kunye nobuchule bam bubalulekile, apho ndinokuba ngoyena gqirha ubalaseleyo endinokuba nguye.

Ndingenza ishedyuli namaxesha ugogo ekufuneka athathe amayeza akhe. Bendiza kumfumanela newotshi ekhalayo xa ilixesha lokusela amayeza akhe. Oku kuya kunceda ugogo ukuba athathe amayeza akhe yonke imihla nangexesha. Nditsho nosapho lwakhe luzokwazi ukunceda nditsho xa ndingekho.

Oorhulumnte banokusebenzisa imigaqonkqubo efana neenkqubo zokunceda amatyala kunye nokwandisa inkxasomali yeenkonzo zempilo yengqondo. Ukongeza banokuqinisekisa iindawo ezifanelekileyo zokucebisa kunye nokuphucula ulawulo lwekhonkco lokubonelela ngamayeza e-psychotropic

Ukulawula ngokufanelekileyo uxinzelelo lwegazi oluphezulu abantu kufuneka baphile ubomi obusempilweni. Kubandakanya ukutshintsha ukutya, ukuzivocavoca, ukulawula ubunzima, ukunciphisa utywala kunye nokuphepha ukutshaya. Abantu abaninzi banokulawula uxinzelelo lwegazi ngolu tshintsho lwendlela yokuphila ngelixa abanye benokudinga amayeza.

Ukuqala kwam ukuya kwagqirha ndedwa ndandinovalo kakhulu kuba kwakuza kufuneka ndijongane nayo yonke into ndedwa. Bendigula nyhani ndahlala kwigumbi lokulinda ixesha elide kodwa ndiye ndafumana uncedo kugqirha. Bandincedisa oonesi ngamayeza am baqinisekisa ukuba ndiyafika kwisithuthi sam sokugoduka.

Bendiya kuqhuba iklasi ngendlela eyonwabisayo nedibanisayo ukuze umfundi abuze imibuzo. Bendiya kubazisa ukuba yeyiphi na imithetho kunye nendlela le imithetho eyenzelwe ukubakhusela ngayo njengomfundi. Ndiya kubaqinisekisa ukuba baya kukwazi ukubuya emva kokuzalwa komntwana kwaye umsebenzi wesikolo unokuququzelelwa kwaye uthunyelwe ekhaya kubo ukuze baqhube umsebenzi wesikolo.

Ukoluka kwamadoda kubandakanya ukususwa ngotyando kwenjwabu kodwa ngeenkqubo ezibotshiweyo okanye ezingacocekanga ezikhokelela kwiingxaki ezimandundu okanye ukufa. Ukoluka ebhomeni kudla ngokuba ngundabamlonyeni ngenxa yezizathu ezingalunganga. Ikliniki yosuku okanye isibhedlele sibonelela ngendawo ekhuselekileyo, apho abasebenzi bezonyango abaqeqeshiweyo abaxhotyiselwe ngokujongana neengxaki ezinje ngokulahlekelwa ligazi, benza ulwaluko.

Ndingamcebisa ukuba athethe nabadala bosapho ngale ngxaki, kodwa aphinde lo mba awuse emapoliseni xa kukho imfuneko yoko. Ukuxhatshazwa kuchasene nomthetho kwaye amapolisa nenkxaso yosapho angawusombulula ngokukhawuleza lo mba.

Abanye abantu bajongana nemiba yobuqu ngendlela eyahlukileyo. Ndicinga ukuba wayekhanyela ekuqaleni kwaye wayengafuni ukugwetywa. Kodwa wayekwavakalelwa kukuba kufuneka ayikhuphe ngendlela ethile le nto kwaye ekuphela kwendlela awayeyazi ngayo yayikukuqhula ngayo.

Ukufunyaniswa kwangoko kusoloko kuyeyona ndlela iphambili yokufumana nokunyanga izifo. Eli phulo linceda ekuxilongeni kunye nokusindisa abantu abaninzi kuba abanye abantu bebengazazi iimpawu kwaye bacinga nje ukuba unokuba nomkhuhlane okanye iintlungu zomzimba. Ndiyazixhasa iindlela zokufumanisa i-TB kwangethuba kwaye ndinqwenela ukuba zonke iikliniki zenze uvavanyo lwe-TB rhoqo.